Kuzoba nomthelela ongemuhle neze ngoba kuzokwehlisa inga labantu abaza namathalente ahlukile, amahle, amaningi.

I-hip hop kuzwakala kakhulu izwi lomculi kanti i-electronic kuzwakala kakhulu izinsimbi ezikhala ngathi ziyashesha bese kuthi i-classical kuzwakala izinsimbi ezikhala zikhalele kancane, zingajahanga, ilowo mehluko okhona.

Silalela uhlobo lomculo wezenkolo, sizizwa sijabule kakhulu ngoba sisuke sizizwa sisondelene kakhulu noNkulunkulu, sithokozile futhi ngamazwi esuke siwezwa kumculo esuke siwulalela.

Emculweni wesimanje, ngingathi mina ukuziqhenya ngobuzwe ngoba ma uzimamela uyezwa ukuthi bakhuluma ngezwe lethu nangendlela abaziqhenya, abaziqhenya ngayo.

Kuhle kuphinde futhi kungabi kuhle kodwa ikakhulukazi kwenze izinto zaba lula mayelana nokuthi sikhone ukuthi sixhumane nabantu abakude futhi kwenza ukuthi inciphe nokusetshenziswa kwemali njengama-airtime. Ukhona manje ukuthi usebenzise idatha, ukhulume nomuntu isikhathi eside ofuna ukusikhuluma. Phinde kube kubi futhi ngokuthi abantu bayakhona ukuthi bebone izingxoxo zenu enizikhulumayo ngokuthi benza ubukhoshosho babo ngalokho-ke.

Ziyishintshe kakhulu ngoba noma umuntu ubungamazi, usuyakhona ukumazi manje nokuthi ucula izingoma ezikanjani, lokho-ke kuyishintshe kakhulu indlela esithola ngayo umculo esiwuthandayo.

Ukuthi ulandelele kuze uthole ukuthi uwubani lowo muntu loyo-ke bese uyambika kubaphathi bengalo yomthetho, elandelelwe lowo muntu eze etholakale bese eya chaza ukuthi why enza izinto ngale ndlela lena akayenza ngayo, ejeze futhi makumele ajeze.

Ingoma yekhava ukuthi iyashesha ukutholakala futhi suke sebeyenze ngenye indlela enobuchwepheshe kanti kweyokuqala, yona isuke ilula kakhulu and isuke ingenabo ubuchwepheshe obuxavile.

Zihluke kakhulu, njenge-jazz, ihluke ngokuthi ithandwa abantu asebebadala bese kuthi i-hip hop ithandwa yintsha bese kuthi i-electronic-i ingathandwa omncane iphinde ithandwe omdala kodwa kuzo zonke zona ziyathokozisa and-i ziyajabulisa.

Badlala indima enhle kakhulu ngoba siyakhona ukuthi sithole ulwazi esiludingayo olubalulekile nokuthi siqaphele kuziphi izinto ezenzakalayo emhlabeni wonke jikelele. Bayasisiza kakhulu ngokusidlulisela izindaba.

Ngifuna kube sendaweni ethusayo, lapho ngizobonakala ngithukile khona, ngididekile ukuthi kwenzakalani bese ufaka umculo odabukisayo, lapha khona kuzoba khona ngathi ngizizwa ngilahlekile and-e ngidinga usizo olubaluleke kakhulu.

Bayaxhumana bebonisane ukuthi bazosebenzisana kanjani ngaphambili kokuthi bethathe umthetho ofanelekeyo.

Kuzomele uthenge i-smart fitness tracker bese uyihlanganisa nefoni yakho nge-Bluetooth bese ufaka imininingwane yakho njengeminyaka, ubude nesisindo sakho. Lokho kuyokusiza kakhulu ukuthi ubone ukuthi usuku lakho lume kangakanani, njengokuthi uhamba isikhathi esingakanani nsuku zonke, lokho kuyokusiza ukwazi ukuthi wazi ukuthi izinhlelo zakho zosuku zime kanjani.